Ha ne ke kgutlehela hae, pula ile ya nnela ka matla, ka tshwanela ke hore ke batle mo ke tlo ipatang teng.

Ho bohlokwa haholo hore ditliliniki tse tsamayang tsa mmuso di finyelle mokhukhu, ka hoba batho ba bang ha ba kgone ho finyella ditleliniking, bothata bo bong ke bothata ba tsela, ho tsamaya tsela e telele. Ka nako e nngwe o ka fumana hore e sebakeng se seng hole, jwale ntho ya hore batho ba ditliliniki tsa mmuso di finyelle mekhukhu e tla thusa batho ho fumana tsa bo thuso tsa bophelo bo botle. Bana ba fumana diente jwalo jwalo.

Ena e nkutlwisa bohloko. Nka nka qeto ya hore ke hlokomele motsofe oo o sa tshwarweng hantle.

Ho lo itekola tleniking ba shebe hore kgatello ya bona ya madi e ntse e tsamaya jwang. Hoba sena o ka fumana hangata ngwana a ka hlaha pele ho nako kapa a ba le bophelo bo seng hantle.

Kotsi ya mmele o moholo. Hangata ho ba le mahloko a mangata a ipatang mmeleng.

Ka ka di-booster shot a kopa-kopane hobane ha ba re fe dintlha tse hantle hore na ho etsahala eng, empa ho na le mooki a ileng a nhlalosetsa hantle, mme le nna ke ile ka enta a booster shot.

Ka etsahala hore moimana ya phelang le kokwanahloko ya HIV a tshwaetse leseya nakong ya tlhaho. Ha feela a sa nwe dipidisi tsa hae hantle kapa a sa latele dikeletso tsa mooki.

O ka tseba ha bophelo ba hao bo se bo fokola. Ke etsa mohlala ka kankere ya letswele, o utlwa ka kotolana letsweleng kapa ho yella ka tlasa lehafi. Hang feela ha o kopana le ntho e jwalo, o potlakela tleliniking ho yo hlahlobuwa ke mooki kapa ke doctor.

Ho ba tshwara jwalo ka mang le mang re tshwanela ho ba thusa mo ba hlokang thuso teng, re tshwanela ho ba tshwara jwalo ka mang le mang a senang boqhwala.

Sepetlele ho phehuwa dijo tse senang letswai ha di na tatso.

Mokudi o tlameha ho nwa feela moriana kapa dipidisi tse otlilweng setempe sa hore di a fodisa ho tswa Lefapheng la Bophelo bo Botle.

Tjhehe, lebollo la sepetlele ha le ya nkela lebollo la setso sebaka, hobane motho le motho o na le kgetho ya hore o batla ho yo bolla kae.

Sena ha se ya loka hobane batho bao ha ba na tsebo ebile ha ba kwetlisetswa seo, batho ba nang le tsebo ebile ba kwetliseditsweng sena ke basebeletsi ba Lefapha la Bophelo bo Botle.

Ee ba phela hantle ke mahaeng a bona. Le ha ne ba se ba tlwahetse ho phela toropong empa bophelo ba hae ba tla bo tlwahela jwalo ka ha ba ne ba tlwahetse ba ditoropong.

O se fele pelo, mohlomong ho ka ba le seo kapa hwa hlaha thuswa e itseng mme wa ba hantle.

Meriana ya setso ha ya ya ditekong kapa hona ho hlahlebuwa ke ditsebi hore e loketse ho sebediswa kapa tjhe.

Ke lwantsha mahloko a ka ka meriana ya tleliniki ka nako e nngwe ke nwa ya setso, empa ke sebedisa ya tleniki haholo. Tshepo ya ka ke behile ho meriana e mebedi ho ya clinic-e le ya setso.

Pono ya ka ke hore bonyane batho ba sebetsang e be bona ba patalang bonyane bo itseng ha ba fumana thuso ya tsa bophelo bo botle. Bonyane mashome a mahlano kapa hona mashome a mane.

Se ileng sa ntshosa ke ho bona batho ba bangata jwalo sepetlele ba emetse di ho thuswa.

Mohaisane o tshwanela hore jwale o be hlokolosi ha o etsa tsa thoballano le mosadi wa hao. Le tshwanela ho sebedisa kgohlopo ha le etsa thobalano, mme le tshwanela hore le dule le nwa meriana ya lona ka nako ebile ka nepo.

Ee batho ba bo ntate ba kotsing e kgolo ya hao ba le stress, hobane ba bang ba bona ba lahlehelwa ke mesebetsi ebe ha o na so ba ka hlokomelang lelapa ka sona.

Ka latela metjha ya hore ba ise bana moo mo ramophatho, kapa monga mophatho e leng motho ya moholo teng, mme ntho tsa teng di bolokehile mme di hlwekile.

Bohle ba nang le boemo bo sa foleng. Ba tlamehile ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle, mme ba tlameha ho latela dikeletso ho tswa ho basebeletsi ba ditliliniki kapa bona ba Lefapha la Bophelo bo Botle, mohlala, hore ba latele hore ditlhare tsa bona di nowa jwang.

Phapano bakeng sa lebollo la setso le lebollo la sepetlele ke hore lebollo la sepetlele hangata disebediswa tsa teng di bolokehile, mme di hlwekile, mme lebollo la setso hangata dintho tsa teng ha dia hlweka kapa hona batho ba basuwe, o ka ba fumana ha ba sebedise dintho tse tse hlwekileng mme ho ka ba le dikotsi tsa hore batho ba fumane di-infection.

Tshebeletso ya di-clinic kapa dipetlele tsa poraefete ke hore o fumana tshebeletso e hodimo, mme le dijo tsa teng di hantle o fumana dijo tse kgotsofatsang. Ho feta tseo di fumanang dipetlele tsa mmuso.

Ee ke ka kgothaletsa batho ba batona ho yo bolla, hobane ho bolla ho fokotsa bathong ba batona ho fokotsa ho fumana tshwaetso ya HIV mme ho fokotsa le kankere ya botona.